Imali ye-UIF yimali etsalwayo kumvuzo wakho inyanga nenyanga xa ufumana umvuzo wakho. Imali ye-UIF abaqashi bakho nabo bayagcwalisela ngemali abagcwalisa ngayo, nawe uyakhupha iyatsalwa le etsalwayo kuwe, inyanga nenyanga. Le mali yenzela ukuba xa ungasaphangeli ukwazi ufumana imali eza kuxhasa ikuxhaswe, kude kuyofika elinye ixesha lokuba ufumane omnye umsebenzi.

Ibhanki endilisebenzisayo lilula kakhulu, mhlobo wam. Amaxabiso wayo aphantsi kakhulu, imali yakho ikhuselekile xa isebhankini. Naxa unozifumana usengxakini yobuqhetseba bayakwazi ukubuyisela imali yakho. Abantu abaninzi bayayithanda, abancinci nabadala. Kulula nokuthi uyiqonde, uyifundisise noba umdala noba umncinci. Neendawo zayo zebhanki ziyafikeleleka, zisendaweni ezininzi xa unengxaki ofuna ukuyobabona.

Xa ndinokucinga ukutyala imali kwi-property ndibuye ndiqeshise ngayo ndingakhetha indawo eyorhwebo. Ngoba xa indawo eyorhwebo uyakwazi abanye xa bephumile uphinde ufake abanye, ubaqashisele. Uyakwazi ukuyijika jika i-property yakho ukuba ilungele elorhwebo lifuna ukungena kuloo property yakho and imali yayo ifaka imali enintsi ukogqitha imali yokuqeshisa imali uqeshise abantu aborhwebo.

Awukwazi, mntana wam, ukuvula ityala kwivenkile yempahla enamaxabiso aphezulu. Ndiyakuvuyela kona kodwa andinokwazi ukuba ndikuyeke ungene kumhibe wokuba uvule ityala kwivenkile yempahla enamaxabiso aphezulu, ngoba loo nto leyo izohamba ihambe ingakuphathi kakuhle. Izawuhamba ikufake ematyaleni and ngaphaa umsebenzi ngowesinqa, xa ungaphela nanini na lo msebenzi uzawuphinda ujike ulibhatale ngantoni eli tyala uzawube ulivulile. And ke ngoku loo nto leyo izawukwenza uba uvaleleke namathuba okuba ufumene umsebenzi phambili. Xa kukuthi ityala uzawuhlala ungayibhatali kakuhle iza kuvalela amathuba okufumana omsebenzi.

Ndizawuthetha njengomntu onamava ngokuba ngumatshonisa. Eyam inzala ngu-fifty percent kwimali ozobe uyithathile. Umahluko kwinzala yam neyebhanki ukuba eyam inzala iphezulu ngoba kaloku eyam imali ayi-inshorwanga, ayifani nemali le yasebhanki einshoriweyo. Xa umntu engakwazanga ukundibhatalela loo nto izawundenza intoba ibhizinisi lam litshone, ngoba kaloku imali yam yokutshonisa ayi-inshorwanga, ayifani nemali yasebhanki. Xa nditshonile, nditshonile. Xa ke ngoku interest yam iba phezulu loo nto indenza intoba ndikwazi intoba ndibeke imali ukwenzela intoba omnye xa ezofuna imali afumane ikhona imali, ndingatshoni kwibhizinisi.

Kuyafuneka ukuba ucinge nangeendleko zokutshintsha kwamagama ngoba kaloku yonke laa mali izawuphuma apha kuwe. Ngoku xa uceba ukuthenga indlu, beka imali yendlu ubeke nemali yeendleko zokutshintshwa kwamagama ungazifaki ematyaleni okanye wenze into eza kuxaka ongayicinganga. Kufuneka ucinge uqiqe ngoba yonke le mali iza kufuneka xa uzothenga indlu.

Aukwazi, malume, ukulungisa ingxaki ngenye ingxaki. Awukwazi ukuya koomatshonisa ukuyoboleka imali yokuba ubhatale amanye amatyala onawo. Yingxaki phezu kwenye ingxaki leyo. Awukwazi ulungisa iingxaki zemali ezinzulu uye koomatshonisa ngoba oomatshonisa banamaxabiso aphezulu xa imalimboleko yabo funeka uyibuyisele emva. Into ongayenza kubhetere ukuba ubhatale amatyala laa onawo kancinci, kancinci uzokwazi ukuba uwagqibe kunokuba uyoqala elinye ityala phantsi. Awukwazi ulungisa ityala ngelinye ityala, malume.

Kulula kakhulu ukuthumela imali ngefowuni and kuphephile. Uyakwazi nokuba uxakekile kangakanani na kodwa uyakwazi ukuthumela imali ngefowuni yakho. Enye into nokuba uhambe uyoma iilayini ezinde ufuna ukuthumelela imali asikho isidingo soba uyoma elayini. Uyakwazi nje ukuthumela imali efowunini kalula.